Ke dilo di tshwana le gore ga o kolote sepe or-e ga o kolote bo diakhaonto, sepe fela, fa e sale e nna wena, e le gore a wa kgona go ka patala sekoloto seo sa karata e o e batlang.

Ke dilo tsa konokono tse o tshwanetseng go di akanyetsa fa o dira tshwetso ya go dirisa karata ya sekoloto, ke dilo di tshwana le gore a o a go kgona go ka se patala sekoloto seo fa nako e ntse e tsamaya. Mme dikarata tse di farologana jaana go na le , go na le e o kgonang go baya mo go yone, o e save-ela, go na le eno e ya sekoloto.

Ke diphoso tse di fe tse di tlwaelegileng, tse o tshwanetseng go di tila fa o dira kopo ya karata ya sekoloto, ke diphoso di tswalela gore o tsebe gore a madi a o kopang a feleletse, o tlhotlhomise le go lebelela pele ga go ka saena mo pampiring.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

Ke akanya gore go nna le kitso ka tsa madi le go ithuta go ka thusa batho gore ba dira ditshwetso tse di siameng fa ba dira dikarata tsa sekoloto, go siame ka gore go dira gore go se nne le diphoso and-e ba bone le gore dinomoro tse e leng gore ba di batla ke tsefe, go seka ga nna le phoso, ba fitlhela e le gore go tsentswe nomoro e leng gore bone ba ne ba sa e solofela.

Ke dilo tse fe tse di tsewang tsia ke banka fa e dumela gore go diriwe mokgwa wa go bula sekoloto, mme gantsi go balwa jang morokotso go bula, ke dilo di tshwana le gore fa o bereka, letseno la gago la kgwedi ke bokae, a ga o na sekoloto sepe ntle le se, mme morokotso wa go bula sekoloto ke o tshwanang le gore a o amogela madi ao a ka kgontshang gore o tse sekoloto seo gore wa se batla.

Dilo tse di molemo le tse di borai ka overdraft facility ke gore o itse gore o batla eng le gore o batla bokae leng, jang ka nako mang.

Ke dituelo di tshwana le gore banka e na le bontlhabongwe bo e leng gore ya botsaya, bontlhabongwe gore gongwe e tla be e le bo di-SMS-e, or-e e tla be e le fa o goga or-e madi a tsaya lobaka go tla tsena, kgotsa banka e fitlhela go sena madi mo bankeng, mme go tla tiwa ka gore fela ka letsatsi le le bailweng gore banka e goge ka lona, madi a 'itlhelwe.

Ke akanya gore dituelo tse di duelwang ke dibanka ka ntlha ya go dirisa madi a mantsi, di ama jang motho mme di mo ama ka tsela e leng gore o feleletsa e le gore o patetse madi a le mantsi go feta a e leng gore wa adimile, mme ka gonne e le tlwaedi mme di ka thusa le go fokotsa ditshenyegelo tsena. Fa banka e itse gore ya go goga ka letsatsi le fe e be e sa fitlhele madi, go na le di-chargers tse e leng gore ya di tsenya.